Kwindawo endihlala kuyo ikhona inkonzo yezithuthi yasesibhedlele ethutha abantu abadala. Ezi zithuthi zize notshintsho noguquko ebomini babantu abadala, abantu abadala esihlala nabo baphila ixesha elidana kufakwe le nkqubo.

Umqhubi webhayisikile kufuneka aqhube ibhayisekile yakhe ecaleni kwendlela, anxibe impahla ebonakalayo. Impahla ekuthiwa inee-reflectors ukuze iimoto zimbone xa zisiza zisondela kuye.

Owu, ndakhe ndahamba uhambo olude nezihlobo zam apho sasifika kwiindawo zokuphumla, siphume sithathe imifanekiso, sincokole siphunge kwanekofu. Simane sithetha ngazo zonke izinto ezikhathazwa zizo siqhaqhelana izifuba. Safika kwindawo yethu sixolile.

Ndakhe ndachatshazelwa lugwayihambo loonotekisi, bavala indlela iveki yonke andaphangela. Apho kwakusithiwa emsebenzini andiphangelanga, andizubhatalwa.

Indlela urhulumente anokhuthaza ngayo abaphangeli boMzantsi Afrika ukuba basebenzise oololiwe kukuba ahlise amaxabiso okukhwela. Abe nazo neendawo zokukhwelela neendawo ekuhlikwa kuzo zisondele apho abantu baphangela khona.

Abaqeshi bangancedwa ngokucaciselwa indlela abantu abasokola ngayo xa zingahambi izinto zikawonkewonke. Kodwa ke kwelinye icandelo nabo baphulukana nemali.

Ndingaxelela abakhweli bam ukuba imoto izele ngoku, mabalinde imoto ezayo. Kuba apha endleleni ukuba ndidibene namagosa ezendlela aza kundibhala itikiti, tikiti elo ndingalifuniyo.

Into endiyikhumbula kakhulu kukuhamba indlela ende sihambe sidibana neemoto ezingafaniyo. Sidibane neemoto ezincinci nezinkulu, iimoto esiqala uzibona neemoto ekudala sizibona. Sidibana neemoto ezininzi kufuneke sihambe kancinci. Siphinde sidibane nendlela evulekileyo, sibukele imithi sibukele indalo nayo yonke into esingqongileyo.

Njengomqhubi izinto ekufaneleke uqiniseke ukuba zisemgangathweni ofanelekileyo emotweni yakho, zizinto ezifana namafutha emoto, ioli yemoto, amatayeri emoto kunye nezipili zonke zemoto.

Izisombululo esingeza nazo njengabahlali kwirenki yethu kukuba irenki yethu ibe nexesha lokuqala, ibe nexesha lokuphela. Kubekho nabantu abazawumane beyijonga irenki yethu ukuba sonke sizive sikhuselekile xa siserenkini yethu.

Sakhe sathatha uhambo le-road trip. Eyi ekuqaleni kwayo kwakumandi, apho sasabelana ngokutya khona. Kodwa kwathi kwaphela ukutya ndandize nako, abantu bemane besihla kwindawo sasisihla kuzo zokuzivocavoca nezokuzolula. Abantu baphume bayothenga, bangandibuzi mna uba ndifuna ntoni kodwa besitye ukutya kwam. Sihambe sisithi cwaka sidunjelwa nazinyawo endleleni.

Kubahambi bendlela ndingabaxelela ndibakhuthaza, xa besendleleni mabasoloko bebhekabheka. Umntu abheke ekhohlo nasekunene, aphinde abheke ekhohlo phambi koba bawele.

Abaqhubi bezithuthi zikawonkewonke bayithatha indlela ingathi yeyabo bodwa. Ufike sime umgcelele bafike basikise, basikise, basikise endaweni yokulinda umntu wokuqala ahambe nolandela emva kwakhe. Bona bayawuze apho kuthiwa makungangenwa khona, bayangena bayazihlohla sibe sifike kuqala thina.